Ubugcisa beentsimbi zakudala nobale mihla bunomohluko kakhulu. Ubugcisa beentsimbi zakudala, iintsimbi zakudala zazisenziwa nje ngendlela nje elula kodwa kule mihla sebesenzela izinto zokuhomba. Iintsimbi sebezenza njengezinto zokuhomba, bazenze ke bazenzele izitayela zale mihla, azifani kakhulu nezakudala.

Nanjengoba isiXhosa sisithi ingcwaba lentombi lisemzini, ewe, kubalulekile ukuba umntu anakekele ikhaya lakhe. Kubalulekile ukuba umntu ayinakekele intsapho yakhe esezilalini kodwa ke into ekufuneka yenzekile umntu kufuneke enze macala. Into ayenzela usapho lwakhe ayenzele nosapho lwasemzini, konke ke akwenze ngokulingana, koko ke kungasusa iintetha ezininzi. Xa esenza into kusapho lwakhe ayenzele nosapho lwasemzini ngokulinganayo.

Ngokoluvo lwam ubuKhrestu nesiNtu ziyadibana ngoba uThixo siye simthandaze kwaye nezinyanya siye sizinqule. Isizathu ke soba sinqule izinyanya kungoba siye sizibize izinyanya ngoba siyayazi ukuthi izinyanya ngabantu bomoya kwaye sibiza bona ngoba siyayazi ukuthi bona basondelelene noThixo.

Yombela, yombela icamagu livumile. Malibuyele ekhaya.

Umntwana nokuba umfundisa xa esikolweni esifundisa isiNgesi kodwa umzali kufuneka aqinisekise ukuba umntwana xa esekhaya uyasithetha isiXhosa, uyalithetha ulwimi lwakokwabo ngoba xa esesikolweni amaxesha amanintsi usebenzisa ulwimi lwasemzini, isiNgesi. Ngoko ke umzali funeka aqinisekise ukuba umntwana xa esekhaya uyalithetha ulwimi lwasekhaya kwaye funeka aqinisekise ukuba umntana akawalahli amasiko nezithethe zakwaXhosa.

Usapho lwam luyabhiyoza kwaye luyabulela. Okokuqala siyabulela sibulela kwizinyanya ngokuba zithe zasigcina kulo nyaka kwade kwalapha. Siphinde sibulele kwizinyanya ngokuba abantwana bathe bapasa esikolweni. Sibulele ke nanjengoba akhona amanye amalungu osapho athe afumana imisebenzi kolu sapho lethu. Siyabulela konke ke oko, sibulela ukuba impilo yethu iseyimpumelelo.

Umtya nethunga, loo nto ke iye ithethe ngabantu abavanayo kakhulu. Inyoka nesele, ngabantu ke abangathandaniyo abo. Uzinqikele ilitye elinombovane, kuthetha ukuthi uzifake engxakini kakhulu. Unyathele inyoka emsileni, ithetha uba uzifake ebungozini.

Iingenelo zokuqhuba eli siko ngeenyanga zasehlotyeni kokukuba ehlotyeni isimo sezulu siba sihle kakhulu akufani nasebusika. Ebusika iimvula ziye zinethe, kuye kubande kakhulu ingakumbi njengoba eli siko liye liqhutyelwe kufuneke into yoba amakhwenkwe ahambe ayohlala entabeni.

Umtshato olungiselelweyo uyohluka kakhulu kumtshato wokuthandana ngoba sube aba bantu babini bangazani kwaye bengazange bathandana ngaphambili. Kusafuneka ke ngoku apha emtshatweni kube kukhona bafundayo ukuthandana. Kwaye iba khona imicelimingeni ngoba aba bantu suba bengazani kwaye khange babe kunye ixesha elide, ngoko ke kuye ke zibe khona iingqinamba abaye bajongane nazo.

Umculo wesiNtu ngumculo endiwuthanda kakhulu ingakumbi iingoma zamagqirha nezaa ngoma zakudala, ezi ngoku intsha seyizijikile yazenza iingoma zale mihla.

Into endingayithandiyo ngezithuthi zasemaphandleni kungoba emaphandleni azikho izithuthi ezinjengeeteksi, kusetyenziswa iiveni ekuthiwa ngoomasijongane kwaye ke akuhlaleki kamnandi kakhulu kwezi veni. Kufuneka uhlale neempahla, yonke into umntu beyoyithenga edolophini ikhona kwalapha phakathi nayo. Akuhlaleki kamnandi konke konke.

Usuku lwam lokuzalwa ndiye ndilubhiyozele ngokuhlala nosapho lwam, sihlale kube mnandi, soje inyama sibe nazo neziselo esinazo. Kuhlale kuculwe kube mnandi, sonwabe nosapho.

Umtshana wam ndingamcebisa ngelokuthi uba makalinde eminye iminyaka emine ngoba iminyaka evumelekileyo ukuba umntu aye entabeni eMzantsi Afrika kuxa eneminyaka elishumi elinesibhozo. Ngoko ke ndingazama ndimcenge ndimcebise ukuba makalinde naye elakhe ixesha lizawufika.